Izinselela ezingase ziphakame ukungaboni ngaso linye ngokomsebenzi, ukungahloniphani, nokungalalelani. Ukuba axazulule kanjani ukuthi, bazwane bahloniphe umsebenzi wabo, balalelane kuphinde kube khona owehlela ngezansi uma kukhona ophakamayo.

Abafundi bangalinganisela ezemidlalo kanye nezibopho zemfundo. Ngokuthi badlale ezemidlalo ukuze bezokhava amamaks abo uma umfundi engekho kahle ezifundweni. Kanti futhi asiphiwe sonke ukufunda kahle noma ukuhamba phambili kwezemfundo. Kepha amakhono ayasithatha asithuthukise, asibeke la ekumele sibe khona empilweni.

Ungamkhuthaza ngokuthi nibheke emdlalweni edlulile noma umkhumbuze ngokuthi emdlalweni edlulile nadlala kanjani. Nokuthi futhi ibaphi abadlali abazofakwa ukuba badlale ibhola. Okungenzeka ukuthi uma kufakwe bona labo badlali bangawina. Kanti futhi umkhuthaze ngokuthi angalahlekelwa yithemba.

Umuzwa wokudlala esikoleni, umuzwa wokudlala i-netball, ngidlale i-high jump, ne-volleyball. Kanti futhi omunye ebengiwuthanda kakhulu, nengangiwuthanda kodwa angangalitholi ithuba lawo i-basketball. Kodwa ezikoleni eziningi ayikho i-basketball.

Zingakukhuthaza ngokuthi zenza umqondo usheshe, kanti futhi ziyakhulisa emqondweni, nokuthi usheshe ubone noma ufunde ukuthi wenzanjani ukuze uqhubekele phambili. Uwona mbono wami loyo enginawo.

Kungabathinta kakhulu abafundi. Kubalulekile ukuthi ezikoleni kube khona ezemidlalo. Kwenza ukuthi nomfundi akwazi ukubonisa ikhono lakhe kwezemidlalo, nokuy'bonisa nje ikholo lakhe, ikhono lakhe. Kanti futhi kubalulekile ngokuthi uma umfundi edlala kuyadingeka ukuthi umfundi adlale okwenza ukuthi abe namamaseli amaningi, abe fithi nasemzimbeni.

Inani lemfundo elitholakala emdlalweni ya-inthanethi. Maningi kakhulu, akwenza ube nolwazi nezindlela eziningi zokudlala noma zokunqoba nokuphumelela kuleyo gemu. Kanti futhi zikwenza ukhuthale, ukhuthazeke nasempilweni. Uma uhlangana nesimo esicishe sifane nesegemu uyazi ukuthi kumele wenze njani.

Izinsiza noma ubuchwepheshe engingakufaka uthuthukisa umuzwa wabalandeli bami emudlalweni we-netball. Ngingafaka amageyimu emidlalo kwezobuchwepheshe bakwazi ukuthi badlale khona efonini, noma kwikhompyutha. Mase ukuze bezokwazi ukuthola ulwazi oluningi nama-skills amaningi ukuba uma sebedlala, badlale kahle ngawo lama-skills abawadlala kwikhompuyutha, kwigeyimu noma efonini.

Izinhlobo ezidlalwa esikoleni. Ibhola, ibhola le zinyawo, i-netball, ibhola lamantombazane. Kanti futhi ibhola lezinyawo zabafana, i-volleyball, uyayithola ezikoleni zabelungu, kanti ezikoleni zabantu abamnyama awuzitholi. Ikhrikhethi uyayithola ezikoleni zabelungu ey'koleni zabamnyama awuzitholi. I-chess uyayithola ey'koleni zabelungu noma namandiya, kunezabantu abamnyama. Izona ezifanayo, kodwa kwezebhola ne-netball uyay'thola kulezi zangasekhaya.